Go nna le kitso ka tsa madi go thusa gore o seka wa nna le dikoloto di le dintsi, le gape o kgone go patela dikarata tsa sekoloto ka nako, o sa feleletsa o na le bad debt review.

O tla tshwanela ke go ya ko bankeng, o fete o change-e account ya gago go tswa go check-e go ya go savings account.

O tshwanetse ke go change-a madi a gago go tsweng mo.

Fa o latlhegetswe ke tiro, mme o adimile madi ko bankeng gore o kgone go reka koloi, o ka feleletsa o latlhegelwa ke koloi ya gago, mme wa feleletsa o .

Goreng batho ba beeletsa madi? One gore madi a bone a kgone go tsalega. o kgona go beeletsa madi a gago for sebaka se se telele, o kgona go kry-a.

Setlhopha sa batho ba ba kopanyang madi a bone mo stokvel-eng se ka tokafatsa jang lenaneo la me la go beeletsa madi? Madi a bone a ka kgona go oketsaga kgwedi e nngwe le e nngwe fa ba baya madi.

Fa ne ke bula account yaka, ke tlhokile ID copy, ka tlhoka proof of residence, ka tlhoka le fifty ranta, ka tlhoka le go gatisa menwana yaka.

Pele a bula akhaonto, a leke go compare-a di-charges, di monthly fees, admin fees.

Bula akhaonto, o tshwanetse go compare-a dibanka ka di bank charges. Dibanka ga di tshwane ka di-bank charges, go nna le dibanka tse e leng gore di charge-a madi a mantsi go feta tse dingwe.

Pele o ka dira dithulaganyo tsa thuso ya kalafi, o tshwanetse go lebelela gore insurance eo e tla tlhoka eng, a na e tla kgona go cover-a ba lelapa la go botlhe, kgotsa e tla tlhoka .

Ke itlhotlhodiswa ke gore go boloka madi ko bankeng go babalesegile go sa tshwane le go baya madi a gago ka ntlong, ka gore nako nngwe a ka nna a latlhega. Yanong kwa bankeng ga gona gore a ka latlhega, a bolokesegile.

Go itse gore madi a botlhokwa go le kanang kang, go ka go thusa gore o dire ditshweetso tse di botlhale tsa go beeletsa madi, tse di ka dirang gore o nne le dikhumo fa nako e ntse e tsamaya.